Khombo leri nga kona eku fafazeleni ka swibyariwa ku lawula switsotswana eka rihanyo ra vanhu i ku loko munhu o va nga mbalanga swimandlamandla kumbe ku ti sirhelela tinhompfu na nomu ku nga tala ku n'wi vangela mavabyi ya swifuva laha a nga va ku na swiphiqo swa Ku hefemula kumbe loko yena u va tisirhelelile loko va ku ri na vanhu ekusuhi va nga tala ku va khoma hi vuvabyi bya xifuva kumbe va tala ku helela hi moya kusuka kwalano swi nga tala ku va tikisela swinene eka rihanyo ra vona loko swi ta ka ku hi nchumu kula.

Swi nga ni tikela swinene ku va hakela muholo ya vona hinkwayo hikuva vurimi byi ta va byi nga va nga ri ku yeni emahlweni ende muholo ya vona yi huma eka swixavisiwa eka swirimiwa swirimiwa leswi swi va ku ri karhi swi xavisa swilo swo swo paka ku laha purasini so loko purasi ri nga va ri nga ri ku endleni ka mali a ni koti ku va hakela mali yo helela so ni ni ta boheka ku va hakela masiku lama va va ka va ma tirheke lama va kalaka va nga tirhangi mi va ni tsandzeka ku va hakela.

Swigwitsirisi swa pfuna swinene eka swakudya swa masiku swa hina leswi hi swi tirhisaka masiku na masiku swi endlaka swakudya swi heta nkarhi wo leha swi nga boli kumbe swi vonaka swakudya a swi lose na quality ya swona ku va swi ri swigwitsirisi yini swigwitsirisi swa pfuna swinene eka vutomi bya masiku hinkwawo hi kota ku xava swakudya switele leswi nga kotaka ku swi hi pfuna kumbe hi swi tirhisa nkarhi wo leha kumbe ku tlula ku n'hweti.

Loko swimilana swi cheletiwa hi ndlela leyinene swi kula kahle kutani swi nyika na mihandzu swi tlhela swi tsaka na swona hikuva swi cheletiwa hi ndlela leyi faneleke swi nga tatiwa ngopfu mati kumbe swi nga ri ndhawu leyi nga tala ngopfu mati swinene swi ri ka ndhawu leyi nga kahle na le ka misava leyi nga kahle swi kota ku va na rihanyo lerinene laha swi kulaka kahle swi tswala na mihandzu ya kahle.

Hikuva leswi swi nga kona emapurasini swa thekinoloji swi endla ku ntirho ku nga ha vi kona emapurasini swi hetela vanhu mitirho hi ndlela ya ku laha a ku fane ku thoriwa ka vanhu lava va ringeta va va ringanaku khume siku ti ra muchini wun'we lowu nga teka ntirho wa vanhu va ku hlaya swinene ku lunghisiwa wona kumbe ku na na wona ku ende ku lunghisa ka wona swi teka nkarhi ku onhaka muchini lowa so vanhu va ya va helele hi mitirho muchini wu va kumbe thekinoloji yi va yi tekela vanhu va ku tala mitirho.

Swi va swi ri kona emapurasini ku tshuka ku ku ku tshovela swi swi tekela vanhu mitirho la a ku fanele ku tirha vanhu va khume ntlhanu so ku va ku ri muchini wun'we wu va wu teke ntirho wa vanhu va ku hlaya swinene wona a wu hakeriwi muchini lowu wu xaviwaka kan'we swi va swi herile so vanhu va va luzekile swinene hi mitirho.

N'wamapurasi miehleketo miehleketo leyi a nga na yona yi ta va yi karhi yi herisa mitirho eka vanhu lava va tirhaka senga tihomu kambe la muchini wu ta ku tlhela u n'wi olovisela hi tlhelo rin'wana ka bindzu ra yena ra meleke ene ri ta n'wi nyika meleke lowu nga ta va u tengile u ta va u nga va ri na na swaku haha kumbe mavoya na swin'wana na swin'wana mbeleko wa yena wu ta va u basile tanihileswi nga ta va u senga hi michini ku nga ngheneleli bangi mavoko ya munhu kumbe ku wela ka swin'wana kumbe ritshuri.

Leyi nga le mathinini a yi nandziki ku fana na leyi nga tengeke leyi tengeke hi yona yi nandzikaka swinene ku tlula leyi nga le mathinini hikuva a yi chelacheriwangi nchumu naswona yi va ya ku ya ta kuma ematini leyi nga le mathinini yi va yi pimeriwa nkarhi ku yi fane va yi dyiwile ku nga se hundza siku ro karhi ene yi va yi chelacheriwangi swichelachelana etikweni.

Mathinini ti kahle swinene nakona ti kamberiwini va tiva swakudya va lava va nga tlhela va ti vekela na nkarhi wa ku hi fanele va hi ti dyile ku nga se fika siku ro karhi ende tinyawa ti le mathinini ti nyika masocha ya miri matimba swinene na ku aka miri.

Kahle swinene ya dyeka hi xinkwa ya dyeka hi miroho ya dyeka hi khavichi atchar yi pfumela ka swakudya swa ku tala ya pfumela ku yi nga yi dya na tinyawa ya pfumela tinyawa ta le mathinini ya pfumela ku hi nga yi dya na hlaveleriwa le mathinini yi pfumela swi swo suka swakudya swa ku tala atchar and atchar yi tshama nkarhi wo leha swinene swinene yi nga si bola kumbe ku onhaka yi kahle swinene atchar yi endliwa hi mihandzu ya milenge kumbe mongo.

Nseketelo eka xiyenge xa vurimi hi nga byi kuma eka ndhawu ya vuphasi bya tihlampfi xikan'we na misava na ndzawulo ya vurimi ku nga department of agriculture hi vona va seketela ku van'wamapurasi kumbe swiyenge swa vurimi ku ngava lebyintsongo kumbe lebyikulu hi vona va va seketelaka swinene va pfunaka na ku xava switirhisiwa swa le mapurasini va nyikaku van'wamapurasi mali kumbe ku va lomba laha swi faneleke ku va va pfuna hi vona va va pfunaka.

Swikolo swi tava swi fanele ku swi humesa mali leswaku ku xaviwa swakudya leswi nga fanela swi nga na empimo wa kahle wa rihanyo leswaku vana va ta kota ku mphakelo wa swakudya swa swa swa vana eswikolweni wu ya emahlweni kumbe ku ku thoriwa kontiraka leyi nga ta va karhi yi tisela vana swakudya exikolweni kutani ku kota ku swekiwa ka ntirho wo phamela vana swakudya eswikolweni ni kota ku ya emahlweni.

Ku nita kuma xihlovo lexi xi xi nga ta va karhi swi pfuna swinene epurasini hi mati ni nga ringeta swinene ku vulavula na va ndzawulo ya agriculture leswaku va pfuna hi tlhelo ra timali ku ku ta kota ku bhoriwa mati epurasini i naswona hi tlhelo rin'wana swi nga pfuna swinene ku va ku munhu a pfula e endla a sungula ku endla vuvekisi bya timali ya leyitsongo yi nga ta va karhi yi nghena swi nga ta va na nkoka swinene ku yi va yi karhi yi vekisa yiwa ku yi ta va karhi yi pfuna swinene eka switirhisiwa swa purasi.

Misava leyi ni nga ta va ni ka ririmi eka yona ku ta va ku ri misava ya njhani ku ta va ku ri na mati eka ndhawu leyi ni nga ta va ni karhi ni endla vurimi eka yona tikhasimende ta mina ta leti ti nga ta va ti karhi ti xava swibyariwa leswi u nga ta va karhi swo huma epurasini hi swona swin'wana swi nga na nkoka ku munhu a swi languta a nga se sungula kumbe ku ku ku endla vurimi.

Ku avelana ka misava eka tiko ra ku fana na Afrika-Dzonga swi na nkoka swinene swi nkarhi wun'wani swi nga ta swi ta ya hunguta kumbe ku herisa xihlawuhlawu loko na va ka nhlonge ya ntima vo kuma vo averiwa misava ku karhi va kota ku lava va nga na vuswikoti bya ku rima va rima va byala swibyariwa swa ku taniya va kota ku na vona va ti endlela ti sungulela mabindzu va thola na vamakwerhu va kota ku va va karhi va tirha.

Ku va le mugangeni ya le makaya lava rhurhelaka e ti va rhumelaka etindhawini ta le madorobeni va tala ku va na ku hlangana na maxelo ya ku hambana na lama ya le mugangeni ya le makaya hikuva emadorobeni ku ta le tifeme swinene so maxelo ya madoroba ya le madorobeni ya tala ku va ya ri na mpfula swinene ya tala ku va ya hambanile loko ya mpimo ya fanisiwa na ya le makaya emakaya tifeme ta ka.

I miroho ya tinyawa miroho ya tin'hwembe miroho ya spinach i xikan'we na khabichi miroho leyi hi nga yi tolovela ku i ya byariwa na ku va hi karhi ku dyiwa yona ku xavisa leyi vanhu va endlaka mabindzu va xavisa yona.

Va fanele va va nyika tihomu byanyi lebyi nga kahle loko va heta va fanele va byi nyiketa va ti nyiketa mati lama nga enela va make sure ti yisa dibini va ti xavela na mimirhi ya kona kusuka ka tixopo leti ti xavisaku i swilo swa agriculture kumbe swa mapurasi kambe va ti ri ka xiyimo lexi tsakisaka ku ri ti kona ti ta kota ku va nyiketa masi lama nga endlela.

Swinene ku fuwa tihuku ko lava ku endla loko na tindhawu na swiyindlwana switsongo swa na tihuku ti nga ta kota ku tshikela kona mahandza kumbe matandza laha ti nga ta kota ku ti ku va ti hlayisekini ti nyikiwa mati masiku hinkwawo ti nyikiwa swakudya swi olovile swinene ku fuwa tihuku munhu loyi a nga fanela ku kota kutani swinenehi hikuva a ti khomi kahle ti hlayisile ti nga tala swinene tihuku ta yena hi xiyimo xa le henhla swinene xikulu i ku va ti endlela ndhawu ya kahle laha ti nga ta kota ku tshikelela ka kona ti kota ku a va a kha a kota na ku cinca ka swakudya hi masiku na mikarhi swi endla ku ku rifuwo ra yena ri kula hi ku hatlisa ri kha ri wolowo.

Masi ya pfuna ku n'wana a kula kahle a va na iron ya na zinc na ya hambi ku ri munhu lonkulu kumbe n'wana loyi a nga tiyela ya endla ku na matinyo ya yena ya va ya tiyerini kahle na miri na marhambu ya kota ku tiyela kahle ka vana lavatsongo ya fana na vuswa i swakudya swa vona hi leswi va dyaku swona va kota ku xurha va karhi va kula ku fikela la se va kotaka ku dya swakudya swinene leswi vanhu lavakulu va dyaku swona ku va ku ri swakudya swa vona vana se swi aka miri meleke wu kahle swinene evuton'wini bya hina kumbe mirini wa hina swi kahle ku va karhi hi wu tirhisa kwala eku hanyeni ku nga va ku wu dya na vuswa kumbe ku nga va ku wu nwa kunene wu kahle swinene u aka miri wu tiyisa marhambu wu nyika ti ti na ti-mineral.

Swi na nkoka swinene leswaku loko xiharhi xi dlayiwini xi susiwa mavoya kumbe xi yiveriwa hikuva dzovo ra xona ri tiyini swinene a ri dyeki hambi ku ri swiharhi leswi se swi swi nga na nghozi swinene ku fana na tinghala kumbe timbyana a swi dyi naswona dzovo leriya swa tsandzeka ku ri dya ku susiwa dzovo ri vekiwa le tlhelo kutani ku tekiwa nyama ku tsemeleriwa yona ku va yona leyi endliwaka xixevo kusuka kwalani yi nga ha vekiwa firijini kumbe loko ku ri ku na ntirho kumbe ntlangu yi nga ha swekiwa hinkwayo ku phameriwa vanhu kusuka kwalano ku dyiwa dzovo ri nga ha tirhisiwa swo tala va nga ha endla swigubu kumbe swichayachayani swa ku hambanahambana swa .

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuna swinene eka swibyariwa leswaku swi swi swi va swi hanyile kahle na ku va swi kuma swakudya swa kahle swi kota ku ku hanya kahle na ku nona swi kota ku ta kula kahle swi bebula ya va ya kamberiwini ya pimiwile ku ya va ya ta kota ku hanyisa no kurisa swibyariwa swi ti kuma swi nonile swi ri eka xiyimo xa kahle swi tsakisa swinene ya va ya kamberiwini.

Laha Afrika-Dzonga ni na purasi leri ri ra tidiriva, tidiriva leti i tidiriva ta kahle swinene to nandzika to hlawuleka leti hi endlaku vhinyo hi tona vhinyo ya hina yi hlutiwini hi xiyimo xa le henhle leyi yi nandzikaka swinene yi yi kumekaka yi xavisiwaka laha Afrika-Dzonga na le matikweni ya le handle ya kumeka vhinyo ya hina leyi yi nga hlutiwa hi xiyimo xa le henhla yi swinene naswona yi akaka miri.

Limpopo i ndhawu leyi yi nga na misava ya kahle swinene leswi ni nga swi byalaka ensin'wini ya mina ni nga byala tikhavichi tikherotsi, tinyala na mihlata ni nga ha byalaka na mavele ku endla mugayo tinyala na tikhavichi leti ti nga pfuna swinene vaakatiko hi ku va xavisela na ku nyikela eka minhlangano leyi yi pfumalaka yi pfunaku vaakatiko na miroho ya swipinachi hi yona yin'wana ya leswi ni nga swi byalaka swa swibyariwa.

Ndzi nga ka swibyariwa leswi ni nga swi hlawulaka ndzi nga hlawula timanga tinene ku nga ri tindluwa timanga loko ndzi fanerile ku ti byala ndzi fanele ku languta e nkarhi wa maxelo ku a hi xixika i nkarhi wa timpfula na ku mpfula yi kona na a ku hisi ngopfu hi ndlela le ya ku ti nga fa ku lava ku ri nkarhi lowu mpfula yi va ku yi karhi yi na kumbe ni nga va ku ni ni ri na mati ni borhe mati ku ku kota ku ti cheleta ti lava ku ri na mati swinene ndzi kota ku kula kahle ti va ti ri na wona ti va kahle.

Hlengeleta mati epurasini laha ku nga na swifuwo swa tihomu ndzi nga endla damu ra mati leswaku loko ku na mpfula mati ya kota ku tshama lani ndzi nga ri endla hi semende leswaku ya kota ku tshama nkarhi wo leha ya nga ri loko ku hisa ya nghena hansi xin'wani xi nga pfunaku swinene ne ndzi nga borha mati ndzi endla madamu mo hlaya nyana mambirhi manharhu lama ya nga ta kota ku mati masiku yo hlaya leswaku tihomu ti nga kayiveli mati emirini.

Malume swifuwo swa tihomu ni timbuti a a a swi kurisi hi byanyi ni mati ntsena kambe swo fane swi hlayiseka eka rihanyo ra swona hikuva swi tlhaveriwa ku swi nga khomi hi ntungu wa swifuwo kumbe wa swiharhi laha loko swi tlhaveriwini swi nga ta va swi kuma vutomi byo leha hikuva swi hlayisekini emirini swi lava ku ya tlhaveriwa swi kota ku ta hlayiseka swi kula kahle.

a ndzi ta teka swifuwo leswi swi nga na vuvabyi lebyi byi tlulelaka ndzi swi veka e ndhawu yin'we naswona swi pfaleriwa swi swi va swi ri na swakudya swa swona na mati kwale swi nga ta va swi swi vekiwe kona kutani kusuka kwalano ndzi ya lava madokodela ya swiharhi lava va nga na ntokoto swinene ku ta tshungula swiharhi leswi kusuka kona loko se swi ri kahle swi swi hamba swi tlhaveriwa minkarhi hinkwayo ku tiyisisa leswaku rihanyo ra swona ri sirhelelekini hinkwaswo swi va swi karhi swi tlhaveriwa ku swi swi sirheleleka.

Ndzi nga va va hlamusela leswaku va fane va tiyisisa leswaku va va va mbale yunifomo leyi yi nga fanela leyi yi katsaka ku ku mbala swa le nhlokweni ku sirhela misisi ku yi nga hangalaki kumbe ku wela swakudyeni ku mbala ti-glove ta le mavokweni na mabuntsu lama nga fanela kusuka kwalano va fane va tiyisisa leswaku michini yi tshama yi hlantswiwile yi basini yo senga tihomu naswona loko va heta ku senga va fane va pfala masi le ya sengelaku kona va tlhela va tiyisisa ku michini yi vekiwe laha yi nga fanela leswaku yi nga khomi ritshuri kumbe ku phatsama hi tinhongani kumbe swin'wani swo haha meleke wu fane wu tshama wu pfariwini ku landzeleriwa.

lexi ndzi nga tshama ndzi xi vona xi sengiwa i homu homu loko yi ta sengiwa mi fanele mi yi boha timhondzo na mhandzi yo karhi leyi nga dzimiwa ehansi yi tiya swinene ku nga pilar loko mi heta ku yi boha timhondzo leswaku yi nga mi tlhavi mi yi boha milenge ye le ndzhaku leswaku yi nga mi rahi kumbe ku diba masi kutani mi teka bakiti ra n'wina mi ri veka la hansi mi teka xitulu mi tshama kusuhani na bakiti ra n'wina na homu kutani mi mi twisisa leswaku bakiti ri basini kutani mi sungula ku yi senga mi yi senga kutani loko masi ya hlayini kumbe nga ha humi bakiti ri tele ku ri kona mi susaka.

loko huku yi nga hluviwangi i hundred rand kambe loko huku yi va yi lava yi hluviwile ntsengo wa tlakuka wu ya ka one thirty one thirty rhandi i ya muhluvi i ya munhu loyi a nga ta va a karhi a a ya hluva huku leyi i huku yin'we i thirty rhandi mali mali leyi yi ya ka mutirhi loyi a vaku a karhi a basisa huku.

Leswi ndzi swi langutaka eka mbewu loko ndzi ri eku byaleni kumbe ndzi lava eku byala i ku va leswaku mbewu ya ha ri kahle a yi bolanga kumbe ku va yi dyiwile hi swifufununu kumbe swin'wana switsotswana leswi nga swi dyaku mbewu leswi swi kahle swinene i ku tiyisisa leswaku mbewu leyi ndzi yi byaleke yi kahle yi ta kota ku mila na loko yi nga kamberiwangi yi yin'wani mbewu yi va yi ri kahle yi ta mila kambe leyi ya ku va yi nga ri kahle yi borile kumbe yi dyiwe hi switsotswani yi nge mili ndzi va ku ndzi dye nkarhi eku byala mbewu leyi kalaka yi nga ri kahle kumbe leyi nga bola swi kahle ku tiyisisa leswaku mbewu hinkwayo yi kamberiwini ku byariwe mbewu leyi nga yi nga .